Amaphepha afunakala nakuvulwa i-akhawundi yebulungelo kufunakala imazisi wami begodu ne-proof of residence.

Kuqakatheke khulu ukuthi wokumuntu abene-akhawundi yebulungelo ngombana kulula ukuthi bakuthumele imali begodu nawUberegako abasabhadalani ngesandla sebabhadalana ngama

Ama-akhawundi webulungelo sekavulwa ngeendlela ezinengi ngombana ungayivula ngomtato begodu ungaya nebulungelweni ofuna ukubulunga kilo.

Kubalulekile ukuthi uzwisise bonyana i-akhawundi oyivulako iberega njani begodu angekhe ikuphe ikinga ukuya phambili.

Njengombana sinamabulungelo amanengi e-South Afrika kuyadingeka ukuthi uwaqale woke khona uzokukhetha elungele wena.

Ibulungelo liyayivikela imalami ngokuthi akusingubani nobani ongakhipha imalami ngaphandle kwami.

Amaforomo wokugcwalisa i-akhawundi nawuyileko ebulungelweni lama-akhawundi bakhona abantu abakunqedako.

Awa, akusi ngeyama yimali egada ikarada lami.

Iphini yinomboro ye-akhawundi engamelanga uyibonise ubani nobani kumele yaziwe nguwe umnikazi we-akhawundi ukuze uvikele ubugebengu.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM ukuthi utjheje bonyana awulandelwa babantu begodu utjheje nokuthi ukunqedwa ngubani.

Kungombana bafuna ukwazi ukuthi lomuntu ovulako uhlalakuphi begodu angekhe omunye umuntu akhone ukwenza elinye ikarada lakho ngombana anganazo iimfanekiso zakho.

Iye, bavumelekile ngombana kunabanye abarhola imali yemindende ema-akhawundini.

Isetjenziswa ekhipheni imali kuma-ATM namkha ubhadale ngayo eentolo begodu ukhiphe imali ngaphakathi esitolo.

ESewula Afrika uvumelekile ukuthi uvule i-akhawundi nasele uneminyaka edlula kumatjhumi nethoba.

Mina ngewami umbono ithuthuko likhona elilethwe yitheknoloji ngombana abantu abanengi sebafundile ilwazi letheknoloji basebenzisa lona.

Angisabi ukuvula i-akhawundi ku-inthanethi ngombana ngingena endaweni yebulungo leli ene engiyaziko ukuthi lendawe le ngiyo e-right.

I-insurance kulana sibulunga khona sibulungela lokha nasivelelwa ziinhlekelele ezingakazilindeli.

Kuqakathekile ukuthi abantu babe ne-intjhorensi ngombana iinhlekelele azaziwa ukuthi zivela nini ene begodu angekhe ubenayo imali yokulungisa leso sihlekelele ezabe sivelile ngaleso sikhathi.

Imitjhorensi esinayo eSewula Afrika yimitjhorensi i-life cover, i-funeral cover.

I-intjhorensi uyakghona ukuyivula ngetheknoloji online begodu uyakghona nokubafowunela begodu uyakghona nokuya ema-ofisini wabo.

Ukuvula i-intjhorensi kufuna yonke imininingwane yakho nakho lokhu ofuna ukukufaka ku-intjhorensi.

I-iintjhorensi yezeempilo itjheja zeempilo yekoloyi itjheja zenkoloyi kuphela.

Kuya ngokuthi umuntu yena bekabhadala i-intjhorensi emsiza nakuvele buphi ubudisi.

Ama-intjhorensi amanengi abhadalwa ngebulungo lakho bayazidosela.

Umuntu ilwazi le-akhawundi yakhe angalithola ebulungelweni lakhe lezeemali namkha angafowunela la ebulungelweni lakhe lezeemali.

Umuntu nakalahlekelwe likhathi lakhe lebulungelo uyakhona ukulijamisa ngokusebenzisa ufunjathwako wakho namkha uye ebulungweni lakho uvalilise lakudala elilahlekileko begodu bakuthumele elitjha.

Nawulahlekelwe yinomboro yakho yokukhipha imali uyakghona ukusebenzisa ufunjathwako wakho ukuze uthole enye inomboro namkha uye ebulungweni lakho lezeemali ukuze uyokubawa enye inomboro.

Kuqakatheke khulu, ngombana amanani akafani, amazwe namazwe anamanani wawo wemali.

Mina ngibona ngathi, into edla imali khulu, yindawo yokuhlala, begodu nemali yokukhamba.

Kubalulekile ukuthi nawusekhambeni, uthenge into ofuna ukuyiberegisa, ayi into ekuqhazako, ngombana lokho kuzokwenza uthenge enye nenye into, nento engekhe wayisebenzisa.

Mina ihlelo engilisebenzisako, ukubeka imali kusese nesikhathi. Lokho kungenza ngibenemali eyaneleko for ikhambo lami.

Kungamphazamisa khulu, ngombana izinto ziyatjhetjha emazweni amanye, begodu neemali zakhona ziyakhuphuka.

Imali ye-Amerikha iphezulu kuneyeSewula Afrika. Nawuya ngale e-Amerika imalakho iyehla kunalokha usuke e-Amerikha, uza eSewula Afrika.

Umuntu nakanekhambo elide, begodu ayokulala khona emahotela, kubalulekile ukuthi alungisele ikhambo lakhe kusese nesikhathi, njengokubhuga kusese nesikhathi kwenza iintengo zibephasi.

Ngingamyelelisa ngokuthi, atjhegisise bonyana la athenga khona kusemthethweni na.

Ngingabayelelisa ngokuthi, benze irhubhululo lalana bayakhona, ngokuthi iimali zakhona zikhamba njani, kuneyangapha eSewula Afrika.

Kwenzela bonyana, ukghonu ukubeka imali eyaneleko kusese nesikhathi.

Eyi! angizazi kuhle, iintjhijilo abahlangana nazo.

Kubangelwa yimigomo, neempande zakhona.

Iye, kubalulekile, ngombana nawungazi ukubala, bazokugalaja phambili.

Ungazijwayeza, ngokuqala imakethi, nangokurhubhulula ngeenarha ezinye.

Iye, kuyakghonakala ukuthi uyihlele imalakho edzweleni laboflayi, ngombana iinani zakhona zibekiwe begodu uyakhona ukuziqala kubomabonakude, nakubomaliledinini.

Iye, kubalulekile ukuthi, ayibikele ibhanga yakhe, ngombana kamanye amazwe akaberegisi amabhanga esinawo ezweni lethu, ngalokho kuzokumele bamenzele lokulisebenzisa kwamanye amazwe.

Ngewami umbono, kungcono nawuphethe ikhathi, ngombana imali ibangelana iingebengu, begodu kamanye amazwe, akavumeleki bonyana uphathe imali enengi kuwe.

Iye, uyakghona ukwazi bonyana bazokudosela malini kuma-ATM, wakhona.

Ngokuya ngami, ngibona ngathi kubalulekile ukuthi uyitjhentjhe endaweni oyakiyo, ngalokho, inani lakhona libaphasi.

Ikarada lemali yekhambo libizwa nge-Visa, begodu lisiza ngokuthi ukghona ukuliberegisa, kuma-ATM, amanye namanye.

E-Amerika basebenzisa, i-dollar, e-Britain basebenzisa i-pound.

Mina ngewami umbono ayikahluki khulu, ihluke ngokuthi umfundi uzokubhadala nasele aberega, umbelethi ubhadala asaberega.

Iye, ngibona kumbono omuhle ukuthi bafundiswe ngazo iintokfela abentwana, khona bazokwazi ukonga imali.

Amagadango athathwako kukuthi bahlalisane nombelethi, benze amanye iimvumelwano zokuthi kungabhadaleka njani.

Awa, akukavumeleki. Ngombana akukghonakali ukuthi umntwana angazihlukanisa phakathi, begodu ngalokhu, kuzokuhlangahlanganisa umntwana.

Ngokubona kwami, umuntu ofanelwe yimali yesibonelelo babantu abangaberegiko nabantu abangasakghoni ukuberega.

Ama-beneficiary mumuntu ombhalisa eentweni zami, ozozithola mhlana ngibhubhile.

Mina ngewami umbono, ayikho indlela engingayibeka kuhle ukuthi umqatjhi abhadale ngesikhathi, ngaphandle kokuthi isivumelwano leso ngizomtjela sona nakasafikako, begodu ukuthi kumele abhadale ngesikhathi.

Awa, akusi yingozi. Ngombana kuneendlela ezivikela ukuthi ukghone ukuthenga namkha ungakghoni.

Kungebanga lokuthi abantu abanengi abakghoni ukuthenga into ngemali epheleleko

Iintokfela zemigcwabo ngilezi ezincedana lokha nawuvelelwe yisifo.

Mina ngibona kuyindlela etjhiphileko, begodu engavulela nesikhathi sokuthi ngiphume ngiye eentolo. Ngikghona ukuthenga lapho ngikhona ngomaliledininami.

Awa, akunabungozi ngombana ibangela ukuthi ungabi nomberego wokuya ukuyokubhadala.

Ubungozi obungavelela abantu abasebenzisa ihlelo le-mobile wallet kukuthi nawungalahla ifowunakho, itholakale ukuthi iyavuleka, kulula ukuthi abantu bavele bayisebenzise, bangene ema-ephini wakho.

Imalimboleko yesikhathi esifitjhani ayinantengo eziphezulu, ukudlula imalimboleko yesikhathi eside, ngombana ukghona ubhadala isikhathi eside. Iintengo zakhona ziba phezulu.

Umkhakha wezokwakha, iintengo zakhona ziyakhuphuka, begodu zibuye zehle.

Mina ngibona ngathi kulula ukuthatha imalimboleko yokufunda, ngombana imithetho yakhona ilula.

Umfundaze kulokhanyana nawubhadalelwa yikhamphani namkha umbuso ngaphandle kokuthi ubuyisele imali yakhona. Imalimboleko yokufunda yimali oyibuyisela lokha nawuqeda ukufunda, usele uberega.

Nakukhulunywa ngestokfela kukhulunywa ngabantu abahlangeneko, ababulunga imali.

Mina ngowami umbono, ngibona kufana. Ngombana nawubulunga ngestokfela kuneentengo abanipha zona ezingezelelweko, nalokha ubulunga ebhangeni, nawo amabhanga aneentengo zawo akufakela zona lokha nawubulungileko.

Abantu babinge ukuthi imali yakhona uyakghona ukuyithola nasele sewuyifuna. Imithetho yakhona ayifani neyemabhangeni.